Ke batla o tsebe hore o entse mosebetsi o moholo sekolong. Mme seo ha se laolehe le ha maemo a bophelo a ka fetoha. Bokgatjhane ha bo bolele hore ditoro tsa hao di fedile. Ho bolela feela hore tsela yeo ya ho di fihlela e se e fetohile hanyane. Le bana ba banyane ba ka ba le bokamoso bo botle ha feela mme wa bona a ka tiisa moya jwalo ka ha o entse. O seke wa tela thuto ya hao. Ho na le ditsela tse ding ho kenyeletsa le dithuto tsa marangrang le thuso ya setjhaba, tseo ka o thusang hore o nno o tswele pele.

Ke ka ba finyella ka ho ya dikantorong tsa bona. Jwale batho bana ke ka ba fumanela thuso ya hore bonyane ke fumana hore na ke mang, a na le boikarabelo mmusong. Hore ke tle ke utlwe hore na ditaba tsa bona di hakae mme e bang di se na tshalo morao. Ke tla etsa yona tshalo morao eo e hlokahalang hore ba tle ba qetelletse ba fumane thuso yeo ba e hlokang. Ekaba ya ho fumana di-wheelchair, di-cruntches, e leng dintho tsane tse ba thusang hore ba tsamaye ka kapo tsona dijo kapo ditlhoko tsa bona tsa mehla le mehla tse kang ho hlapa le tse ding.

Ke dumela hore ditjeho tsa hlahlobo di lokela ho ba tlase hore batho ba kgone ho fumana thuso ya ngaka ya setso, ntle le ho kgathatswa ke tjhelete. Kganya eo ya hlahlobo e kaba thuso ho batho ba e hlokang. Kganya yona e teng ya sebetsa ha o le motho ya nang le tumello ho yona. Ntle le moo ka nako e nngwe ke taba ya mathata. Ditaba tsa ditjeho o ka iphumana o di beheletse ka thoko hobane feela o batla .

Tjhe, batsofe ba bangata ha ba fumane tlhokomelo e hantle ka lebaka la meputso e tlase, hape ba bangata ba phela dibakeng tse hole le moo ba ka fumanang tlhokomelo e hantle. Mmuso o lokela ho ntlafatsa ditsela e le hore ho tlo ho be le dipalangwang tse fihlelang batsofe bana le ho eketsa meputso ya basebetsi, ba hlokomelang batsofe hore ba tla be ba ba hlokomele hantle.

Tjhe, tjhelete e fuwang batho ba nang le bokowa ha ya lekana. Lebaka la pele ke hore theko ya dijo, meriana le dipalangwa e ntse nyoloha, empa tjhelete yona ha e nyollwe. Ba bang ba batho bana ha ba kgone ho sebetsa. Ka hoo, mohlodi ona wa tjhelete ke ona feela oo ba nang le ona. Hape a mang a mabaka kore ba tlameha ba patale batho ba ba thusang e hlile tjhelete ena ya haella.

Ke a utlwisisa hore le leka ho ruta batho ka bohlokwa ba ho rera malapa. Empa ha ho nepahale hore motho o lokela hore a emise ho etsa bana hobane a se a hodile. Bana ke tlhonolofatso bohloko bo nwotlang pelong ba tetebelang pelong ya ka hobane hona le batho ba ntse ba llela bana.

Pension ya batho ba tsofetseng ha ya lekana hobane selemo le selemo, theko ya dijo, dipalangwang, meriana eo e ka nna ba ba e hlokang e ntse nyoloha selemo le selemo. Empa tjhelete ena ha e nyoloha, e nyoloha feela hanyenyane. Ha e kgone ho lekanela ho patala tsohle tseo ba di hlokang. Mme ka hoo, ke re tjhe ha ya lekana.

ba bangata ha ba se ba hlahetswe ke koduwa ya mofuta ona. E mong o ya sekolong e mong o tlameha a hlokomele bana. Sena se imetsa mmuso haholo hobane o sontso o na le tlhoko ya mesebetsi. Dithibela pelei tseo batjha ba tlamehang ba tsebe hore di teng. Ke ente, ke kgohlopo, IUD, kopano ya ka mpeng sesebediswa se kenang popelong ho thibela ho ima bakeng sa nako e telele. Pidisi tse ka nowang matsatsi a mararo pele tshenyeho e etsahala.

Moraka wa utlwa ho bata jwang hona tje? Ka mono ha ho fanwe ka dikobo, jwale o lo hatsela ha bohloko ho o ka tswang o kula. Ba bang ha ba tswe ba phela le ho tswa ba phela ka moo hape ba bang ba fetisetsana mafu. Ditaba tsena ke kgahlanong le tsona haholo hobane o ka ba e mong ya teng lenaneng la batho ba kulang, e bang o ya moo. Hape wa bona hore na batho ha ba sa hlokomellwa jwang ha e se lelapa. Jwale ha o se na wa heno ka moo, o ka nna wa lemala hobane le ho kalleng moo ba kalla le ho otlana ka mokgwa o sa thabising.

Ha ba fumane ditshebeletso tse ntle tsa bophelo, tsa boleng bo hodimo hobane ka nako e nngwe, dikoloi ha di kgone ho fihlella le moo ho ya ba lata .

Mothati wa pele e ka ba ho hlahloba. Ba tlamehile ho hlahloba. Ya bobedi, ba ka nka dithibela pelehi, e leng dipidisi tse nowang pele ho feta matsatsi a ka bang mararo hore ba etse bonnete ba hore ha hona ntho e jwalo e tshabang. Ebang ho se ho le morao ba ka ya ho ngaka, ho ya botsa mekgwa e bolokehileng ya hore ba ka se emare.

E, ditsela tsona di teng, empa di hole. Ka nako e nngwe, o ka bona ha pula ena, e le hona ba yang ditseleng tsena tse hole. Mme seo se utlwisa bohloko haholo. Tjhe, ha ba hirwa ka bongata.

Thendara ya ka ke ya ho ntjhafatsa matlo. E ka ba diente, di-ceiling tse se di kgathetse. Ho kenya mabone a matjha le ho penta mabota ka ntle hore moaho o tlo bonahale o ntso o le motjha, le ha o le wa kgale. Le hore re thibela moo, lebota le se le bonahala le petsoha ha moaho e se le wa kgale haholo hore o ske wa iphumana o wele.